Ka hobaneng mesebetsi ha e mengata ka hara naha ya rona. Ke bone hole bobebe hore re ye kwana mose mawatle, re lo thole tsebo e tjhatsi. Tsebo e ngata ho feta tsebo e re tholang ka hara naha ena ya rona, mme ha re se re na le tsebo e ngata kapo ho na re se re fihletse tse ding tsa dintho tse re batlang ho di fihlela. Re ka tla naheng ena ya rona ena ra tlisa tsebo e re e nkileng ka kwana mose mawatle, ra e ruta ba ka mona ka naheng ya rona mme ra hodisa naha ya rona hore le yona e hole, mme batho ba bone hore ho molemo haholo hore o qale hole then o tlise hae, hore o hodise yona naha ena ya rona ena le yona e tshwane le tse ding tsa dinaha jwalo ka naha tsa mose kwana.

Nna le metswalle ya ka, re re ho lefella di-subscription ho thusa ho theha ditaba tse nang le tiisetso. Ha re sa tshepa ditaba tse e leng tsa mahala hobane, di ka ba le merero tse ding ha e sa le tsona ditaba tse nepahetseng. Ka hoo ho patala di-subscription ke yona tsela e nepahetseng ya ho thola ditaba tse e leng tsa nnete, hore re le bona batho ba re fang ditaba ba tlo kgone hore ba dule ba re fa ditaba tse leng tsa nnete, hobane ba tseba hore batho ba patala di-subscription.

Hore o shebe hotspot eo o loketseng, tlameha o shebe hore hotspot-eng ya hao ho hlaya di, ntho e re bitsang di-bar tse kae. Hotspot e ngwe le e ngwe e na le di-bar tse tharo, mme ha di-bar di tharo kaofela ke yona hotspot kapa yona Wi-Fi hotspot e leng hantle for hore o kgone hore ntho e ngwe le e ngwe ya hao e tsamaye hantle, e se ke ya dieha ho tsamaya. Ha di di pedi, ke ha e bontsha hore e hantle empa neng kae kae ya sokodisa then ha ele ngwe, e o bontsha hore e yona ya sokodisa ka hoo, motswalle o tlametse ho kgetha e nang le bar tse tharo e mofang bar tse tharo.

Motho ha tla ditletlebo tse tjena shopong ya ka. Ke qala pele ke kopa hore a mpontshe molaetsa oo ao thotseng ho bontsha hore data eo a e rekileng eo e se sebeditse pele nka mo thusa. Ha ke qeta ke nka data eo ke e leka founung e ngwe, ke a sheba hore e tjhe yona e sebedisitswe na, haeba neng e sebedisitswe jwalo ka ha ho thwe moreki o dula a nepile haeba neng e se e sebedisitswe, ke mo kgutlisetsa tjhelete ya hae, ke mo fa yona data eo. Ke mo kgutlisetsa tjhelete ya hae yena o mpha yona data eo, e mong ha a tla hape a tlo reka, ke kopa hore data ya hae kapa yona airtime ya hae ae kenye ka hara shopo, re bone hore ya kena na pele a ka tswa ka hara lebenkele.

Ka pono ya ka, re ntse re hloka lesedi le tsitsitseng, le qaqileng ho tswa seyalemoyeng haholoholo ka maemo a lehodimo a nako e tlang. Sena se tla re thusa ho itukisetsa hantle haholo maemong a dipula tse matla kapa yona komello. Hangata lesedi leo le kenyelletsang, mme ho tla ba molemo ho fumana thuso leseding e felletseng kapa nako e telele.

Sebini seo ke se ratang ka Brenda Fassie, ke mo rata hobane o ne a na le lentswe le matla. O ne a bina ka maikutlo a tebileng, mme mmino wa hae o no ama maikutlo a batho ba bangata. O ne a kopanya mmino wa setso le wa sejwalejwale, mme dipina tsa hae di ntse di na le matla le kajeno.